Ukuze kuhlangatshezwane nezidingo zabantu abadala, izithuthi zomphakathi zingaklanywa ngalezi, okokuqala, ukufinyelela kalula. Amarampu, izitezi eziphansi. Okwesibili, izihlalo ezibalulekile. Okwesithathu, izimpawu ezicacile nezimemezelo. Okwesine, isihlalo esikhululekile. Okwesihlanu, abasebenzi abaqeqeshelwe usizo. Lokhu kuthuthukisa ukufinyeleleka, ukunethezeka nokuphepha.

Uma umthwalo wakho ulahlekile noma ulimele endizeni ethatha uhambo olude, okokuqala, bika ngokushesha. Yazisa abasebenzi bendiza esikhumulweni sezindiza lapho kufika khona noma indawo yokufaka imithwalo. Faka isicelo, gcwalisa umbiko ngemininingwane yomthwalo wakho nokuqukethwe. Nikeza imibhalo, bonisa iphasi lakho lokugibela, amathegi emithwalo, namarisidi ezinto. Landela, xhumana nesevisi yamakhasimende enkampani yezindiza ukuze uthole izibuyekezo mayelana nesimangalo sakho. Ungase ufaneleke ukuthola isinxephezelo noma ukubuyiselwa imali.

Ukulandelela ukuthunyelwa kwezitimela kungaba inselele ngenxa, ukubonakala okulinganiselwe, izibambi eziningi, ukuhlukahluka ezikhathini zokuhamba. Ukusebenzisa ubuchwepheshe bokulandelela kanye nokusebenzisana nezinkampani zenethiwekhi ezithembekile kungasiza ukunqoba lezi zinkinga.

Njengomuntu osebenza endizeni ophethe izicelo zemithwalo, izinto eziza kuqala kimi kuzoba, ukuzwela, ukulalela ukukhathazeka kwabagibeli futhi ubonise ukuqonda. Ukusebenza kahle, ukulungiselela izimangalo ngokushesha nangokunembile. Ukuxhumana, gcina abagibeli benolwazi mayelana nesimo sesicelo sabo. Isixazululo, sebenzela ukuxazulula izinkinga ngokushesha nangokungakhethi. Umgomo wami ukukunikeza isevisi yamakhasimende enhle kakhulu futhi ngiqiniseke ukuthi abagibeli bazizwa besekelwe ngesikhathi sokuhlangene nakho okungase kukhungathekise.

Izimali zokuhamba zingaphazamisa ngokulinganayo amabhizinisi amancane nezinkampani ezinkulu ngoba, okokuqala izinsiza ezinomkhawula. Amabhizinisi amancane avame ukuba nesabelo mali esiqinile. Okwesibili, amandla okuxoxisana amancane, angase angakwazi ukuthola iziphulelo eziyinqwaba. Lokhu kungaba nomthelela ekwenzeni kwabo inzuzo kanye nokuncintshisana.

Izinkampani ezithola impahla zicabangele izimali uma zikhetha phakathi komgwaqo, ujantshi noma ezokuthutha zasemoyeni. Ezilinganisa izici ezifana nalezi, okokuqala, izindleko, ukuqhathanisa izindleko zokuhamba okuhlanganisa uphethiloli, ama-tolls nezimali zokuphatha. Isivinini, ukubeka phambili izinketho ezisheshayo, njengezokuthutha zendiza ekuthunyelweni ukuzwela isikhathi. Okwesithathu, ukuthembeka, kucatshangelwa ukwethembeka nokuvumelana kwemodi ngayinye. Izinkokhelo zingathinta kakhulu isinqumo sabo, zibe nomthelela ekukhethweni kwemodi yokuthutha ngokusekelwe ezidingweni ezithile zokuthunyelwa.

Ukupakisha kahle ngaphakathi kwesibonelelo esilinganiselwe somthwalo. Ukuhlela kusengaphambili, yenza uhlu lwezinto ezibalulekile, pakisha izinto ezinezinhloso eziningi, khetha izinto ezinokusetshenziswa okuningi, izingubo zokuginqa. Yonga isikhala futhi unciphise imibimbi. Gqoka izinto ezinkulu, cabangela ukugqoka izinto ezisindayo noma ezinkulu, njengejazi noma amabhuzu. Kala imithwalo, qinisekisa ukuthi ungaphakathi komkhawulo wesisindo. Lokhu kusiza ukwandisa isikhalo nokugwema izinkokhelo ezengeziwe.

Ukuhamba nezinsiza zokuhamba ngezithuthi zomphakathi kungaba, okokuqala kulula. Ama-system amaningi kwezokuthutha zomphakathi anezici ezifinyelelekayo, njengamarempu, amakheshi, kanye nezihlalo ezibalulekile. Okwesibili okuyi inselelo, kuye ngohlelo oluthile lwezokuthutha, ingqilasisinda nokuqeqeshwa kwabasebenzi. Ukufinyelela kuyehluka, kodwa amadolobha amaningi athuthukisa ingqilasisinda yawo ukuze asekele kangcono abasebenzi bosizo lokuhamba.

Ezokuthutha zabadala asebekhulile zivame ukubeka phambili, okokuqala, ukufinyeleleka. Izimoto ezisebenziseka kalula nengqalasisinda. Okwesibili, ukuphepha, izici ezifana nokuhlala okubalulekile nosizo. Okwesithathu induduzo, ukwanelisa izidingo ezingokwenyama. Amanye amasevisi ahlinzeka okokuqala, ukuwesekwa ngomkomngane, inkonzo yendlu ngendlu, ukuhlela okuguquguqukayo. Lezi zici zibhekelela izidingo ezihlukile zabantu abadala, ezikhuthaza ukuzimela nokuhamba.